Ke rata difela ka pelo ya ka kaofela ka lebaka la hore le ha ke le bohlokong, ke utlwa hore hona le ntho e nkutlwisitseng bohloko, ke utlwa moya wa ka o se hantle. Ha ke qala ke mamela difela, ke lla ke ntsha se ka hare, ke bua le moya o halalelang ke a fola. Ka mmino feela ke a fola. Ke ka hoo, ke ratang difela ka pelo yaka kaofela.

Ho ya ka hore oe nkile ka tlasa kgwebo e feng? Mme bona ba sebetsa ka tsela e feng? Hangata ba ye batle ka tlung ba tlo o kenyetsa yona. Se ba e kentse ka tlung, ebe ba o fa dinomoro tse eleng hore wena o tlo di sebedisa hore batho ba bang ba se ke ba kgona ho e sebedisa. Mme data eo ba tla beng ba o fa yona e tla be ele ya kgwedi kaofela ho fihlela e kgwedi feela. Wena o tlo kgona hore o patale di-data tse ding hape hore ba kgone hore ba di kenye moo Wi-Fi-eng ya hao.

Kene ke nahana hore mmuso o ka kgona hore o re thuse ka hore o re kenyetse di-Wi-Fi metseng moo re dulang teng. Mme di-Wi-Fi tsenana e be di-Wi-Fi tse nkang batho ba lekgolo kapa ba ka tlase ho lekgolo. Mme re kgone hore re sebedise yona Wi-Fi eo hore re kgone ho etsa tse ding tsa dintho. Jwalo ka ha dintho tse ngata tseo re di etsang di hloka data.

Ke a tseba hore bongata ba batho lefatsheng ha ba rate ho sebedisa mekgwa e metjha ya ho patala. Ba rata ha ntse ba tshwere tjhelete, ba patale ka yona. Mme ke ka ba eletsa hore ho bolokehile haholo hore ba sebedise mokgwa ona o motjha, ba kekebe ba lahlehelwa ke tjhelete. Mme e tla ba thusa le hore le ha ba kopana le ditsotsi tseleng ba tlile ho tlo reka, ba se kebe ba ba nkela ditjhelete tsa bona. Ba lokela hore ba sebedise mokgwa ona o motjha. E re le ha hothwe tjhelete e lahlehile, o ho betere ha o lahlehile ka nnete ho sa lahleha tjhelete. Hobane wa tseba e lahlehile, o tla boela o . Empa tjhelete ha e lahlehile mme o sa sebetse, ha ona moo o tla e fumanang teng hape.

Ke nkile ka utlwa hothwe mofu o tsohile bafung. Hothwe e itse a fihla moshareng, a se a le ka hara sehatsetsi, ya ba wa tsoha. Ke ile ka e nahanisisa haholo taba enana, ka ipotsa dipotso tse ngata empa ka fumana hore seo ene le leshano. Empa le teng le ha ene ele le leshano, ho ya ka monahano wa ka ke thabile hore ee, tla lokela hore, ho tla ba hotle haholo hore bafu ba rona ba tsohe ha ele hore ene soka eba nako ya motho o hlokahale. Ba ka seo ene le leshano lena .

Ke ka ba jwetsa batho ba haufi le ba hole. Ke ka ngola kgokahano. Ke ka tsamaisa lentswe ke jwetsa batho hore ehlile ke rekisa data. Mme ke a tseba hore a le mong ha rekile, o tla tshwanela hore le ena a lo jwetsa ba bang. Mme ke fumane bareki ka mokgwa le tsela eo.

Ke ka lebaka la ho bontsha hore ke mokgwa wa technology o senang dithapo. Empa o kgona hore re fepela ka data hore re kgone ho kena ho marangrang.

Wa tseba mme ke thabile haholo ka mohala ona wa ka wa thekeng. Ka lebaka la hore App e bitswang intelligent CV e nthusitse tse haholo hore ke fumane mosebetsi. E ile ya nthusa hore ke etse CV e kgahlisang mme ka kgona hore ke fumane mosebetsi o neng ke o batla.

Re tlo kopa kopo ya mosebetsi ka ho romella dipampiri tsa ka tse hlokehang ho bona kapa ho di isa ho bona, mme ke kope mosebetsi. Mme ha se ke, ha se ba bone hore ke motho a lokelang hore a tlo ba sebeletsa, ba tlo kgutla hape ba nletsetse hore ke tle ke tlo bua le bona ka taba tsa di-interview. Ha se ke phasitse interview ke hona hee ba tla qalang ho, ke tloba sebeletsa.

Ho Wi-Fi e sena matla ha e sebetse kapa hona ho sa etse dintho ka tsela eo o lakatsang hore di etsahale ka teng. E nka nako pele hore e romele melaetsa, e kenye melaetsa. O ka ba wa bona mohala wa hao wa thekeng ele mohala o thotseng tuu! Ka lebaka la hore Wi-Fi ha ena kgokahano.